Isikhathi sokulinda somasingcwabisane, zihlukahlukene. Ngesinye isikhathi kuba inyanga eziyisithupha, ngesinye isikhathi kuba inyanga ezintathu. Lokhu usuke ungakakhavwa kahle kumasingcwabisane, kusuke ulinde isikhathi esithizeni ukuze bekwazi ukuthi usungathola-ke inzuzo yokuba umuntu eshonile. Kepha kodwa uma engakashoni singakafiki lesi sikhathi, awukwazi ukuthi uthole inzuzo.

Umshwalense ubaluleke kakhulu uma futhi unemoto, ngoba kuzokwenzeka ukuthi ube sengozini yemoto, noma imoto ife ngokungahlelekanga. Yila umshwalense uyobe usukusiza khona, futhi kuyokusiza ukuthi ungakhiphi imali obungayihlelelanga.

Umuntu oqinisekile ukuthi engathola inzuzo ye-UIF, umuntu oyekisiwe emsebenzini. Kepha if uziyekele wena waze wabhala nencwadi yoku-resign-a, awuyitholi. Itholwa umuntu oseyekile emsebenzini, oyekisiwe futhi emsebenzini. Hhayi lo ovedane wayiyekela yena.

Ngake ngaba sengozini yemoto nginomshwalense wami wokuqala ngqa. Nangenhlanhla, umshwalense wami wakhokhela yonke into, wayilungisa futhi imoto yami ngagculiseka kakhulu ngalo mshwalense engangiwuthathile. Kwakuyinto vele engiyilindelile kumshwalense, ngoba ngiwukhokhela njalo ngenyanga.

Ikhadi lesikweletu liyasiza ezintweni eziningi. Futhi, uma ube nesiphuthumayo esiphuthumayo esemalini, kepha futhi namaphoyinti nomuklomelo yakhona ayasebenza. Kepha-ke, komele ukuthi usisebenzise ngokwengqondo, ungavedane nje usuke uyithathe uyixhaphaze imali. Uyisebenzisa uma ngampela kunesimo esibalulekile esidinga imali.

Kubalulekile ukwazi izinga lenzalo uma ufuna ukuthenga imoto, uma seliguquka ngoba loko kuzokufakela endlekweni eyiningi. Kanti futhi, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi imoto isiyakhuphuka ngenyanga eyithile ngosuku oluwukuthi. Ukuze ukwazi nawe ukuthi uhlele iy'nto zakho kahle.

Komele ukuthi umuntu aye phakathi kwa-Social Development, ka-Social Development, noma ika-Social Labour, la bezokhona emahhovisini bezokhona ezocela isicelo sakhe se-UIF. Ukuze akwazi ukubona ukuthi yini le engaka abayinqabayo ukuthi bemnike i-UIF yakhe.

Umngani ngingamcebisa ukuthi, engamniki lowo muntu wasebhange iphini yakhe yasebhange ngoba iphini ibhange alisoze laze lakubuza iphini yakho.

Uyakwazi ukuthi uthumelele imali ngaphandle kuthi uye ebhange phakathi. Uyakwazi ukuthi uthenge i-airtime, noma uthengele omunye umuntu i-airtime, ngaphandle kokuthi uze uye estolo. I-ephu yasebhange iyasiza kakhulu ngoba ikwenza izinto ey'ningi noma kuthiwa umuntu ukuphi unawe usekhaya lakho. Uyakwazi ukuthi umthumelela imali umthengele ne-airtime.

Ukuthi bebe bebe nesivumelwane ngakho konke abazokwenza kuleli bhange. Lokhu kusho ukuthi ne-date nemali abazokwazi ukuthi bayikhiphe ebhange uma sebeyifuna. Bekwazi futhi ukuthi bethumelele imali kumanye ama-akhawunti abo.

Ziningi izici zenzuzo zabomshwalense zempilo. Kukhona abakhava izingozi zemoto, kukhona bakhava iziguli zasesibhedlela uma ugula, noma uma uvelelwe yingozi yemoto. Noma ukwazi ukuthi uhambe uyokhava ngempilo yakho.

Isikhathi sokulinda ngokomshwalense abahlukene bomngcwabo, abanye iy'nyanga eziwu-six, abanye iy'nyanga eziwu-three. Lokhu usuke usukwazi ukuthi bekwazi ukuthi ulinde kuze kube khona imali kwi-insurance yakho, ukuze ukwazi ukuthi ungcwabe, bekwazi bekuthengele konke lokhu abakufunayo kwi-insurance.

Imali ezalayo, iyasiza ey'khathini eningi. Nalokhu futhi ukuthatha imali ezalayo ngoba ufuna ukukhokhela umshado wakho ozayo, nalokhu kuyisibonelo esihle. Kepha, komele ukuthi sizame futhi ukuthi sihlele izinto zomshado ukuze sikwazi ukuthi singazifaki ezindlekweni eziningi.